Ngibona ukuthi kungakuhle uma abadlali bale midlalo bengase bathathe isikhathi ukuthi bahambe bayofundisa abafundi ngayo le midlalo, ukuze abafundi bezoba nothando bagqugquzeleke ukuba nabo bafise ukuyidlala. Izindawo-ke ey'semaphandleni zingakha indawo enjenge-hall noma isenta lapho imidlalo ezobe ivezwa khona. Leyo ndawo kumele kube indawo evikelekile, kube indawo ongakwazi ukuthi ingane nanoma umntomdala ofisa ukubona lo mdlalo awubuke nanganoma yisiphi isikhathi. kube indawo evikelekile, indawo ephephile for wonke umuntu.

Imdlalo ikwenza ukuthi ube nokuhlonipha umhlaba nokuy'hlonipha wena, nokuhlonipha umuntu oseduze kwakhe. Loku kusiza ngokuthi ukwazi ukuba umdlalo osuke uwudlala ube uwena, nawo umdlalo ube uwena. Yonke into oyenzayo uyenza nge-discipline nokuzigqugquzela nokuzi mothiveytha ukuthi ube into ethile.

Mina ngokwami ngibona kubalulekile ukuthi abafundi bafike begqoke imfaniselwano yamasiko abo. Mese kuba nesikhathi lapho bezogiya khona noma bezokwenza imdlalo ngamasiko abo, bakhombise abanye abafundi. Lokhu kuzosiza ngokuthi umfundi athole ulwazi ngelinye isiko mhlampe alithandayo noma akalibonele kude. Kubekhona amakhempu noma imidlalo noma isikhathi lapho abezofunda khona ngamasiko ahlukahlukene, ukuze bezokwazi ukuba bahloniphane njengabafundi, baphinde baqondane njengabafundi abaphuma emasikweni ahlukahlukene.

Ngingaphakamisa umdlalo webhola lombhoxo. Ngobani na? Ngoba ey'ndaweni eziningi noma ey'ndaweni ey'semaphangeni ibhola lo mbhoxo alaziwa. Kanti izingane eziningi ziyalithanda ikona ukuthi azilazi. Uma singalifaka kuy'nhlelo zesifundo, singalithola iy'ngane ey'ningi ezingaphuma phambili zigcine sey'dlalela nezwe le Ningizimu Afrika.

Ungalenzi uvalo ukuthi luphathe impilo yakho. Ungalenzi uvalo ukuthi likuvimbe ukuthi wenze into oyithandayo noma ufeze amaphupho akho. Uvalo into ekhona, kodwa into ebalulekile ukuthi ulunqoba kanjani. Lapha eqembini lebhola labafana ozobe udlala nabo noma la mantombazane ozobe udlala nabo, bafana nodadewenu noma noma nobhuti bakho. Akumele uzizwe engazuthi usendaweni ongaphephile kuyona. Uma uzizwa kanjalo ungakhuluma nomqeqeshi wenu noma nami ukuze ukuthole isixazululo salokho osuke ukuzwa ngaleso sikhathi.

Mina angiboni ukuthi khona imfundo oyitholayo ekudlaleni imidlalo ye-inthanethi, ngoba awukwazi ukuzwa injabulo noma i-adrenaline, le esuke uyizwa uma udlala umdlalo okwangempela. Kodwa-ke laba abasuke beyidlala bona bathi bayakuthola lokhu engikushoyo okuyinjabulo ne-adrenaline. Yikona-ke ukuthi siyabantu asifani.